Ya va khumba swinene loko ti fika ka ka xikweleti xa ya xichudeni, hikuva loko va fanele va hakela mali kumbe loko va fanele va xava swakudya loko kumbe loko inyanga yi herile va fanele va tirhisa mali. Mali leyi ya swichudeni kumbe ya xikweleti hi vona va faneleke va yi hakela, hi vona va faneleke va swi tiva swa ku va hakela handleni ka swona swi ta va swi ta karhata ta vona eka mundzuku ya mundzuku ya siku. So swin'wana na swin'wana vatswari va swi endlaka loko swi fika ka ntsengo ya mali ya tidyondzo hi vona va faneleke va hakela.

Xo sungula a ni ta fanele ni tivisa swirho swa xitokofela lexi, eka nhlengeletano leyi va ka na yona nyanga leyi. A ni ta va tivisa hi tlhela hi vutisa xirho lexi xi kalaka xi nga hakelanga swa ku i tiyimisele hi yini? I ta hakela njhani tinyangha leta kalaka a nga ti hakelanga? Ku sukela kwalani loko a hi nyike nhlamulo, a hi hi tiva swa ku hi fanele hi endla njhani ku ya mahlweni. Its either a hi ta n'wi khipha a nga ha vi xirho xa hina xa xitokofela, kumbe loko hi twanana swa ku i ta hakela tinyangha leti a kalaka tin'hweti leti akaka a kalaka nga ti hakelanga a hi ta n'wi tshika hi vona hi yena swa ku i tiyimiserile ku fikela kwihi.

Swipfuno swo vekisa mali eka mabindzu, i ku pfuna hikuva loko ku ri mi twananile na bindzu leri u nga ta veka ka rona mali swa ku mali leyi ya engeteleka, ya tswala yi na ntswalo muni leswi hi xinghezi va swi vitanaka ti-interest. Loko se u yi landza mali ya wena endzhaku ka tinyangha to karhi yi ta va yi tswarile. Swo biha i ku va nkarhi wun'wani bussiness na rona swi fa swi nga fambi kahle swa mabindzu, ri tlhela ri pfala bindzu rolero loko ro tshuka ri pfala swi nga fambi kahle, na mali ya wena a wu nge he yi kumi.

Loko bangi yi lava vumbhoni bya laha u tshamaka kona kumbe adirese, hikuva va lava ku tiva swa ku u kumeka kwini. Loko ko va na vusopfa kumbe ku va na timhaka ti kalaka ti nga fambeki kahle u kumeka kwini. Papila leri u nga ri kumaka ri vitiwaka hi proof of address u nga ri kuma eka mfu eka masipala laha u tshamaka kona. Kumbe u nga ri endlisa epolice station, ku va vumbhoni bya byo lebyi swa ku u tshama kwalani ka adirese leyi u nga u nga yi tsala.

Xo sungula xivutiso lexi ni nga xi vutisaka, i ku lava ku tiva swa ku mali ya mina yi ta va yi hlayiseke ku fika kwihi tanihi cellphone banking? Nakona swa ku i mani loyi a loyi a nga ta va responsible loko mali ya mina yo lahleka? Xa vunharhu i ku tiva swa ku mali ya mina ni ta yi kuma nkarhi wun'wani na wun'wani leyi ni yi lavaka hi yona xana?

Eya, i na yona mpfumelo yo kuma UIF hambileswi a nga hlongoriwa entirhweni. Hikuva UIF yi hakela nkarhi lowu u nga wu tirha a ntirhweni, hayi leswi u nga swi endla. Yi hakelela minkarhi hinkwayo leyi u nga yi tirha leswi a wa ha ri ntirhweni. So na yena i fanelekile a kuma mali leyi a nga yi tirha.

Va fanekerile munhu a endla xikombelo xa mali hambi a nga tirhi, kambe u fanele a swi tiva swa ku mali i fanele a yi hakela. Xikombiso, u nga yi endla mali u nga yi endla xikombelo xo lomba mali hikuva u lava ku yimisa business ra wena a bindzu ra wena ri ri endla mali u kota ku xava leswi kalaku u nga swi stock-eki hi mali leyi u nga na yona. U nga tlhela u phinda nakambe, u endla mali u tiva swa ku u ta yi hakela hi mali leyi nga ta huma swo fana na UIF. Kambe loko u nga tirhi, u nga gheni u nga na bindzu ro nghenisa mali, ni vona swi nga swi nga fanekelanga swa ku u endla xikombelo xa mali, hikuva a wu swi tivi swa ku u ta yi hakela hi yini.

Xo sungula ni nga lava ku tiva swa ku mali leyi loko u lava ku lomba mali, mayelana na na swa swa tidyondzo, u ta yi hakela njhani? U ta hakela mali muni loko u lombe certain u lombe loko u lombe xi mali yo karhi? Swo fana xikombiso, loko u lomba twenty thousand ya marhandi u ta yi hakela hi ndlela muni yi ta vuya yi ri mali muni? Xa vumbirhi, yi ta teka malembe mangani kumbe nkarhi wo fikela kwini ku yi hakela loko se u hetile ku dyondza hi yona mali leyo dyondza?

Xo sungula va ta lava ku tiva swa ku wa tirha na? Va ta kombela phepha leri ri vitiwaka hi pay slip. Leswi swi vonaka swi vonaka i ri kombisaka swa ku u hola mali muni. Va ta tlhela va lava na na three months bank statement va vona leswaku wena, a mali ya wena u yi tirhisa hi ndlela yini. Va tlhela va lava na na proof of adirese laha u kumekaka kona, laha u tshamaka kona, swa ku va ta kota ku ku nyika mali handle ka swoleswo a va nge koti ku.

Tanihi vanhu va le makaya, mali mi yi kuma hi tindlela to tika swinene. Mali mi fanele mi tirha mi juluka, kambe selulafoni yona yi na tindlela to hambanahambana to to make-a to ti to tshikelela ti tiyisa swa ku vanhu va yi kuma mali leyi hi tindlela to hambanahambana. Selulafoni yi na nkoka swinene exikarhi ka ku endleni timali yi kuma leswaku vanhu va kuma timali ta vona. Hikokwalaho un'wana na un'wana i fanele a swi tiva swa ku selulafoni yi tirhisiwa hi tindlela tihi, tindlela ta ta letinene to endla mali. So na n'wina mi fanele mi yi tirhisa.

Ya va khumba swinene hi tindlela to hambanahambana. Ku fana na van'wana yi va khumba hi ndlela leyi, u kuma leswaku mali a ntsengo ya koho yi le hansi swinene. Vona va tolovele leswaku mali leyi ku fana na tiko ra Afrika-Dzonga mali ya kona yi va henhla eka tiko ra Mozambique. Loko ku cincacinca timali so, leswi va swi vitanaka as business market. Loko yi cinca makete na na yena na ntikelo wa mali wa cinca nakona yi nga ha ringani ku fana na le ku sunguleni. So va khumbeka swinene u kumaku nkarhi wun'wani va swi koti ku xava xitoko hi ndlela leyi leyi va lavisaka hi swona va nga tolovela hi yona hikuva mali yi kumeka se yi cincile. Ntsengo wa wa timali se wu cincile, se va khumbeka swinene.

Xilo xo sunguna u faneleke ku xi endla i ku tivisa bangi swa ku khadi ra wena a ri kumeki kumbe ri lahlekile va ta kota ku ri pfala so loko u nga va tivisa hi ku va fonela kumbe hi ku va sendela email kumbe u ya straight kona a bangi xa vumbirhi u nga ya koho bangi u va tivisa swaku khadi ra wena ri yiviwile va ta ripfala le ra khale se va ku endlela ra nyuwani.

Xo sunguna loko u lava ku rhumela mali hi nambara kumbe hi cellphone number u fanele u tiva leswaku nambara ya wena ya foni yi fanele yi tirhisana na na bank account ya wena ku fanele ku va nambara leyi u nga register hi yona a bangi xa vumbirhi u xi tiva u xin'wani u faneleke u xi tiva leswaku nambara leyi ya foni yi fanele yi tirha hi nkarhi wolowo hikuva u nga rhumela mali hi nambara loko va ku rhumela meseji laha u faneleke u meseji leyi nga na tinambara leti u faneleke u va na tona loko u ya khipa mali u kuma swaku nambara yeleyo a yi tirhi so u fanele u va u ri na nambara leyi tirhaka.

Eya swa koteka swa ku u hlanganisa khadi ra wena ra ra debit-i na swipachi xa wena xa la u kotaka ku xava hi hi hi khadi ra wena hi xipachi xa wena xa digital u nga tirhisa yona Apple Pay kwalano ku nga ta laveka smartphone u nga kota ku xava u xava hi rona khadi ra wena u xava online.

Eya i vuvekisi lebyinene bya nkarhi wo leha hikuva tiyindlu na na tindhawu hi ku famba ka nkarhi mali ya kona ya khuphuka yi va henhla a yi fani na movha swa ku loko u yi xave namuntlha mundzuku a mali ya ko yi yehlile a yindlu loko u yi xava nyamuntlha mundzuku yi pfuka a mali ya kona yi ri henhla se ni nga vula ni ku i vuvekisi lebyinene bya nkarhi wo leha hikuva xikombiso loko wo xava yindlu namuntlha hi five hundred thousand endzhaku ka malembe manharhu kumbe ya ntlhanu u nga swi kota ku yi xavisa hi eight hundred thousand to one million.

Hi nkarhi wa khale ku nga se tirha tiselifoni vanhu a va fanele ku ya bangi va nkarhi wun'wana va khoma a mapasi ya vona loko va fika bangi va khipa pasi va vutisa titheyilara va va va va bukela swa ku va salele hi mali muni hikuva swi a nga ri na ndlela yin'wani yo yo kamba mali leyi saleke bangi ra wena handle ko ku ya kona bangi kumbe u va fonela eka ti-public phone kumbe eka riqingho ra le ndlwini.

A swi ta ni tshova moya swinene hikuva ku veka mali kusukela lembe ra ha sungula ku ya fika emakumu loko ri hela loko se mi fanele hi kuma mali ya hina hi nga swi koti ku yi kuma swi ta ni twisa ku vava swinene kambe a hi ta lava ndlela swa ku yo fane hi ndlela leyi a nga ta yi hakela hi yona mali ya hina kumbe a ta ya bangi a ya lomba mali kumbe a xavisa swa ku xavisa swilo swo fana na ti-fridge swilo swo fana na swoleswo a ta kota ku hi hakela mali hina.

Xitokofela xa pfuna hikuva mali leyi ya xitokofela yi vekiwa bangi ka bangi yin'we so vanhu na munhu un'wana na un'wana u kota ku tsarisa vito ra yena ka xitokofela lexi so va tirhisa yona bangi leyi hi swa pfuna hikuva va kota ku veka mali va tlhela va kuma na ti-interest kwalaya ka mali leya xitokofela nkarhi wun'wani a nga ta yi kuma loko a yi pfula bangi ya yena a ri yexe kumbe u kota ku kumeka swa ka a nga swi koti ku pfula bangi ya yena hikuva nkarhi wun'wani loko u pfula bangi akhawunti u fanele u hakela mali yo karhi yo pfula khadi ra wena.

Swa olovisa swinene hikuva na loko u nga ri na rona khadi wa swi kota ku humesa mali ntsena lexi lavekaka i foni nkarhi wun'wani na ID ya wena, swo fana na loko va ku sendela mali hi cellphone banking laha kumbe hi EFT laha ku va foni mali voucher number yi nga ta nghena eka foni ya wena so wena u famba u ya ka ATM u ya khipa mali hambi u nga ri na bangi.

Ku xava movha hi xikweleti a swi kahle hikuva nkarhi wun'wani movha ya ya onhaka kumbe u helela hi ntirho laha u kumaka leswaku movha a wu se yi hakela hinkwayo, loko u nga ha swi koti ku yi hakela va ta va ta yi.

Ni yi vona yi ri mhaka ya kahle swinene hikuva na loko mali yi nga ha nghenanga kona ka akhawunti ya xikolo kumbe xikolo xi xi kaneta swa ku mali a va yi kumanga, wa swi kota ku va kombisa kumbe ku va nyika proof leyi nga va ka kona fonini leyi salaka yi va ka kona fonini ku nga va ku ri meseji wa SMS kumbe meseji lowu va ka kona ka email ya muhakeri loyi ku nga va ka mutswari.

Ni titwa swi nga ni tsakisi swinene hikuva mali ya mina ni yi faka yi helerile nakona nkarhi wun'wani tibangi ti tirhisa mali ya mina ku lomba lava va lavaka timali, se loko ni khipa mali va tlhela va loko ni humesa mali va hetelela va va teka mali yin'wani ni titwa swi nga ni tsakisi swinene.

nhluvuko wo saseka swinene hikuva vanhu va kota ku veka na mali leyi a va yi tirhisa leyi a va khandziya hi yona mathekisi va tlhela nakambe leswi swi pfule na mitirho laha va va va van'wamabindzu vafana lava va nga na ma ti-tuck shop va swi kota swa ku va khipa mali va khipela vanhu lava va nga na tibangi.

Ndzi nga lombisa va swiyimo swa vanhu lava va tirhaka na vanhu lava va holaka a peceni lava vanhu lava va tirhaka hikuva na swi tiva swa swa ku va ta va va mali loko va nyangha kumbe n'hweti yi hela, va ta kota ku ni hakela mali leyi va yi lomba na lava va va va holaka mali ya grant hikuva na swi tiva na vona swa ku loko ku hela n'hweti kombela ku ku sungula n'hweti va ta kota ku ni hakela.

Yi olovisa vutomi hi ndlela leyinene swinene hikuva sweswi hambi u nga ri na mali laha kusuhi va swi kota ku tirhisa foni ya wena ku xava airtime, na loko u nga ri na mali laha kusuhi wa swi kota ku xavela munhu loyi a nga le kule airtime hi bangi ya wena.

Ku tumbuluxiwa ka thekinoloji na ntirhisano na tibangi swi ve na ku cinca lokunene swinene ehenhleni ka vanhu kumbe vaakatiko va le matiko ya le xikaya, xo sungula ku kuma xifambo kumbe thekisi ya ya kusuka makaya yi va yisa dorobeni swi teka nkarhi swinene nakona mali ya kona yi kumeka yi ri henhla swinene, sweswi ku loko munhu i kota leswi ku nga na thekinoloji yi tirhisanaka na tibangi munhu wa swi kota ku khipa mali kumbe ku humesa mali ya yena eswitolo swa mavhengele lamatsongo emakaya va nga khandziyanga kumbe va nga tirhisanga xoho xitleketli kumbe timovha.

Bangi ya cellphone kumbe cellphone banking ku vuriwa switirhisiwa swa bangi leswi swi kumekaka eka selulafoni, switirhisiwa swo fana no ku send a mali, ku rhumela mali, ku humesa mali ku mali leyi u kotaka ku humesa emavhengeleni kumbe ka muchini wa ATM, ni switirhisiwa swin'wani laha u kotaka ku veka mali koho laha a kotaka ku budget-a mali koho.